Ditlamelwana tse di ka dirisiwang ke Lefapha la Pholo di dirisetswa boitekanelo jwa bagodi e ka nna dipanana, e ka nna diapole, e ka nna merogo, e ka nna rooibos-e ka gore ke ditlamelwana tse di tsenyang bophelo di fa le bophelo le mmele wa motho maatla.

Ke bona go le botoka gore bagodi ba tlhokomelwe ko dintlong tse di tlhokomelang bagodi ka gonne dintlo tseo tse di tlhokomelang bagodi di na le didiriswa tse di botoka tse di kgonang go dira maphelo a bagodi gore a nne botoka jaaka di-wheelchair le badiri ba kgonang gore ba ba tlhokomele ba ba apeele ba ba tlhapise, ba ba tlhatswetswe, didiriswa tse eleng gore kwa malapeng a bone ga ba na tsona.

Batho ba bangwe ba bona go le botoka gore ba itlhokomelele batsofe ba bona mo malapeng a bone ka gore ba nagana gore ko dintlong tse di tlhokomelang batsofe ga ba tlhokomele tota. Seo ke se ke bonang gore ga se boammaaruri ka gonne kwa dintlong tse di tlhokomelang batsofe go na le didiriswa tse di betere tse di ka tlhokomelang batsofe go na le ko malapeng a bona.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di bopa maikutlo a rona malebana le go tsofala ka ntlha ya tlhokomelo ya batsofe ba bona gore go botoka ka gonne go tlhokomela batsofe batsofe ba nale botlhale bo ba ka bo tlhabang mo bašweng ba rona fa ba ntse ba ba tlhokometse.

Malapa le setšhaba di na le seabe mo tlamelong ya batsofe ka gore ba kgona go arololelana mmereko wa go tlamela batsofe le gore mongwe le mongwe a nne le sebaka sa gore a itlhokomele.

Mo tikologong ya me ke ditirelo tse di tshwanang le di-gym ko go isiwang batsofe ko teng gore ba kgone go ikwetlisa, tse dingwe ke ditirelo tse di tshwanang le di-club-o ko batsofe ba kopanelang ko teng gore ba itumedise ba kopane ba botlhe ele batsofe ba kgone go tsaya dikgang ka tsa botsofe le tsa botshelo.

Mafelo a ke a itseng a tlhokomelang bagodi ke dintlo tse di tlhokomelang bagodi jaaka di-old age home mme ditirelo tse ba di fang fa di tshwana le di-gym-i, di tshwana le dijo go na le batho ba ba tlhokomelang balwetse fa ba lwala ebile ditirelo tseo di a duelwa.

Ke nagana gore puso ga e tsenye tlhokomelo e e siameng mo tlhokomelong ya batsofe, ke nagana gore puso ga e ka oketsa madi mo dilong tsa tlhokomelo ya batsofe go ka tokafatsa botshelo jwa batsofe jaaka go oketsa dintlo tsa tlhokomelo ya batsofe jaaka go oketsa madi go tsenya mo tlhokomelong ya batsofe gore ba kgone go tokafatsa matshelo a bona, gore ba kgone le go nna le dijo, gore ba kgone, go nna le didiriswa tse ba ka di dirang go itumedisa.

Pension-e ya puso ya tlhokomelo ya batsofe e botlhokwa tota e ama batsofe ka gore e kgone go tokafatsa matshelo a bona ka gore ba kgone gore ba ithekele dijo ka gore ba kgone gore ba ye o di-gym-ing ba kgone go kwetlisa mebele ya bona ka gore ba kgone go ya ko di-club-ong ko ba kopanang teng jaaka batsofe gore ba itumedise. Ka jalo pension ya puso e kgona gore e ba thuse gore ba ntlafatse boleng jwa matshelo a bone.

Ke bona go le botoka gore go nne le lefapha le le dirwang le le tla sekasekang le dikgang tsa pension-e ya batsofe le tlhokomelo ya batsofe le le ka kgonang le gore le kopane le puso le kgone go fa puso ditlhoko tse di tlhokwang ke batsofe.

Pension-e ya puso e kgona go fokotsa boima jwa tlhokomelo ya batsofe ka gore pension-e eo e kgona gore motsofe a itlhokomele ka yone nna a ithekele dijo, a ithekele dino, a ithekele dilo tsa go tlhapa. Ka jalo pension e ya puso e kgona gore e fokotse boima jwa go tlhokomela batsofe mo malapeng.

Motho o simolola go bona go amogela pension-e a setse a na le mengwaga e sixty, mengwaga e sixty ke mengwaga e tlhophilweng ke puso kgotsa ke mmuso gore motho a beye meja fatshe a sa tlhole a bereka ka jalo go tlhokega gore mmuso o motlamele ka madi a pension-e gore a kgone go itlhokomela.

Ke nagana gore fa puso e ka thusa ka gore e direle batsofe tirelo ya dipalangwa ya gore e ba ise ko dipetlele.

Ke nagana gore puso ga e ka dira mokgatlho o lebaganeng le tsa matshelo a batsofe, ya thapa batho ba ba tla tsamayang ba lebelela tsa matshelo a batsofe mo tikologong tsa rona ya tsena ntlo le ntlo ba lebelela fa go nale batsofe ba kgone go itse gore go tlhokega eng mo tikologong eo gore batsofe ba kgone go fitlhelela dipetlele.

Mo tikologong ya me tota ditlamelo tsa pholo di dintsi go na le sepetlele ebile go na le ditleliniki mo batho ba ka bonang thuso ka potlako ko teng.

Go botlhokwa gore ditleliniki tse di tsamayang di fitlhe kwa mekhukhung ka gonne kwa mekhukhung ga gona ditleliniki tse di mo gaufi ka jalo batho ba kwa mekhukhung ba tshwanetse gore ba tsamaye sebaka se se telele gore ba kgone go bona ditleliniki, jaanong ditleliniki tse di tsamayang di kgona go thusa batho ba mekhukhu gore le bona ba kgone go bona thuso ya pholo kwa ntle ga gore ba tsamaye lobaka lo lo telele.

Malwetse a o ka bonang kalafi kwa tleliniking ka ona ke malwetse a tshwanang le chronic diseases, go tshwana le HIV and AIDS, high blood pressure, diabetes gape le malwetse a go tla kula nakwana nyana fela yaka flu, yaka mmele o botlhoko, yaka tlhogo, yaka go nna le marapo a botlhoko malwetse a nakonyana fela ke o ne a kgonang gore o fitlhele kalafi ka ona ko tleliniking.

Ditleliniki kwa magaeng di dinnye ka gonne maemo a ikonomi a ko magaeng a kwa tlase tota ka jalo mmuso ga o tsenye madi a lekaneng gore o ka tlamela batho ba kwa magaeng ka go bona ditshebeletso tsa mmuso sentle ka jalo batlhami baagi ba amega tota ka gonne ba tshwanetse gore ba tsamaye sebaka se se telele gore ba bone thuso ya pholo fa ba lwala.

Balwetse ba amega fa go sena melemo kwa ditleliniking ka gonne ba lwala ba tlhoka melemo ka jalo ga ba kgone go bona pholo jaanong gore ba iponele pholo ka bo bona ba tshwanetse gore ba ikele kwa dimmarakeng ba lo ithekela melemo gore batle ba kgone gore ba bone botshelo ba kgone go fola jaanong seo se ama balwetse tota ka gonne ka nako tse dingwe ga ba na tšhelete, ga ba na madi a gore ba ka lo ithekela melemo eo ba e tlhokang.